Indlela yeselula iyashesha ngoba uyakwazi ukuthi, usithumele imali ofisa ukuyithumela nokuvala iy'mali ongazazi ukuthi ziyephi, futhi-ke sekulula emafonini ngoba uyakwazi ukuthi uthumele nakwezinye izindawo ezikude kakhulu. Ungakwazi ukumsiza umngani.

Ekuthatheni umhlalaphansi kumele ngilindele ukuthi izingqinamba zingase zibe khona, kepha imali kumele ngiyisebenzise ngendlela efanelekile. Ngicele nomeluleki angibonise izindlela ezinokonga, nezindlela engingazithatha ukuthi imali ingasheshe ingiphelele.

Le simo siqhamuke ngingasilangazelele neze, futhi kubukhulu ubunzima engizobhekana nabo uma sekumele ngibuyisele le mali, kepha nale simo engisithathile bekumele ngisithathe. Okuhle futhi ngamadiphozithi ukuthi noma zingangena izindleko, kepha uyanikezwe ithuba lokuthi ukhokhe ngamacozucozu.

Okubuhlungu ngalesi simo ukuthi idiphozithi yami isizokhuphuka, kepha futhi nginethemba lokuthi ngizokwazi ukuyikhokha ngoba uma ukhokha Idiphozithi uyanikezwa izindlela ezihlukahlukile zokukhokha noma sekukhona inani elingenile.

Abantu okumele basukumele phezulu ekufundisweni ngokuphatha izimali ngoba ayikho imfundiso umuntu ugcina esebenzisa nemali okungayona. Esebenzisela nezinto ezingenawo umthelela omuhle. Kumele sixhumane nabantu abasisizayo ngokwezezimali.

Ngizizwa ngithokozile kakhulu ngoba abantu engihlala nabo kushukuthi uzobehlela umsebenzi wokugcina imali. Nami le mali ekumele ngabe ngiyidlalela umshwalense womngcwabo, ngizokwazi ukusebenzisela ezinye izidingo.

Ngiphatheke kabi ngokungaphatheki kabi ngiyikhasimende, ukungaphatheki kahle.

Ngiphatheke kabi ngokungaphatheki kahle ngiyikhasimende leminyaka, kepha futhi nginokuthokoza ukuthi hlampe lapho ngiya khona bazoqinisekisa ukuthi njengekhasimende labo, ngithola zonke izinto ngendlela okuyiyonayona, bayaxhumana nami, bayazwelana futhi nangemibono engiyivezayo.

Ukubolekisa ngey'mali ey'ncane kuyasiza ngoba ungakwazi ukuthi imali uma usuyibuyisa ibe isinenzuzo ngaphezulu.

Engifisa ukwazi ngalo mshwalense, ngilinda isikhathi esingakanani uma ngabe umuntu wami esedlulile emhlabeni, futhi izinto zonke lezi enizithembisile, nizikhipha emva kwesikhathi esingakanani?

Izinkontileka zama-medical aid zenza kube lula uma ngabe ungaphilile uthole usizo, kepha ngaphambi kokuthi uthathe inkontileka kumele ufunde futhi uqaphelisise imigomo. Ungathathi inkontileka ongezukwazi ukumelana nayo, ugcine ekugcineni usungakwazi ukuthi usizakale, noma uthathe inkontileka ongayifundanga kahle ukuthi kufika iy'khathi zobunzima awusakwazi ukusizakala.

Umshwalensi uyaphuza ukuphendula. Kumele ube nemali eseceleni ezokusiza ey'ntweni eziphuthumayo ngoba awukwazi ukuthi uqeda ukudlulela umuntu izimali zakho ube uzithola zonke.

Yebo, ngike ngasebenzisa inkundla yemali. Kungithokozise kakhulu ngoba akuthathanga isikhathi eside kakhulu, noma besingasebenzisa amabhange angafani, kepha imali isheshile ukufinyelela kulo muntu obeyidinga.

Ngingazizwa ngikhungathekile ngoba uma ngabe kuzoba noshintsho kwi-overdraft, kumele njengomuntu onayo, aziswe izinhlelo ezintsha eziguqaguqukayo. Ngingaboni sekunomehluko engingazange ngaziswe ngawo.

Eyi angazi ukuthi ngizokhokhela kanjani izidingo lezi ekumele ngizikhokhele, kepha-ke umshwalense kumele uqinisekise ukuthi siyazithola izimali. Uthole iy'ndlela zokuthi sikwazi ukuthola izimali ebese siyaqhubeka sikhokhele zonke izidingo zethu.

Nginalo uvalo oluncane olukhona ngoba esikhathini samanje amabhange aseyakwazi ukuvaleka ney'nzuzo zabantu, kepha futhi ayikho enye indlela enye engingabeka ngayo. Ngikulangazelele futhi ukuthi ngenze le fixed deposit ukuze imali ingapheleli ezandleni.

Ukuthenga indlu nge-investment kuyangijabulisa ngoba kuzoshesha. Yize noma ngizobhekana nemali eningi ekufanele ngiyikhokhe. Ngiyafisa ukube ngizigcinelile ngokwami imali ukuze konke ebengifisa ukukwakha ngisebenzise awami amandla.

I-medical aid broker yenza isiqinisekiso sokuthi umuntu uyaqonda i-medical, azoyithatha kusanesikhathi. Angathathi okungasikhona, futhi iy'nzuzo zakhona zinhle kakhulu ngoba nangesikhathi sobunzima uma kade ukhokha ngendlela, uyakwazi ukuthola usizo.

Akukho lula kakhulu uma uxoshiwe emsebenzini ukuthola i-UIF. Kungamele ngilandelele imigomo, ngithathe nawo wonke amaphepha, iziliphu ebengizithola, ukuze ngikwazi ukuthi mese ngiyoyicela ngikwazi ukuthola usizo. Zonke izinto zami zibhaliwe phasi, ngoba kumele kube nesiqinisekiso sokuthi ngiyokileyma izinto okungezami.

Lezi zimali ey'suke zihlanganiselwa emabhenki, ziyabasiza nabo ukuthi bakwazi ukuqhuba umsebenzi nomnotho wezwe.

Eyi, kungaba nzima kakhulu ngoba kusho ukuthi le mali engiyibophile vele ekugcineni izoya ngakubona.